Batjha ba kwa makeišeneng ga ba lebelele bokamoso ba bona, mme ba e tshela go ya ka go rata.

Baagi ba ka tsweletsa go lema ba merogo ba dirisana mmogo ka metsi.

Ka gonne ba ipolaela gore ke maemo, ebile ke mo lethabo la bona le leng moteng.

Aforika Borwa batho ga ba tlhokafaletswe ba bitsa dikereke tsa bona tse e leng gore ba dumela mo go tsona gore e nne tsona tse di tsamaisang tirelo e otlhe.

Fa ngwana wa mosetsana a nyalwa mo lapeng, ke bo malome ba ba tsamaisang ditsamaiso tsa magadi a gagwe ka gonne ba nnile teng mo kgodisong ya ngwana.

Mo nakong ya bogologolo ne go dirisiwa dipere le ditonki mo mo nakong ya gompieno go dirisiwa dikoloi le dibese.

Ee ke a se itse go botlhokwa gore losika le bana ba rona ba itse sereto sa bona.

Mo nakong ya kajeno go ratiwa diaparo tsa baTswana, go ratiwa diaparo tsa maZulu ka nako tsa manyalo.

Mongwe le mongwe mo lapeng o tshwanetse go ka itse setso sa hae a itse gore a tswang ko teng a itse le gore o dumela kae.

Gore ngwana o tshwanetse go nna ko ntlong go fitlhela nako e leng gore o godile ka yona.

Kwa moletlong wa lenyalo go batlega kgomo, go batlega di-rice go batlega magobe, go batlega dijo tse tsotlhe tse di monate tse dintsi.

Maruo a kwa magaeng a tshwaiwa ka gonne ke batho ba le bantsi ba ba nang le maruo kwa magaeng.

ba tshwanetse go ka belegiswa ke batho ba bagolo, ba ba nang le tsebo ya go ka belegisa, eseng mongwe le mongwe.

Merogo a ya tlwaelega, mme e siametse go ka aga mebele ya rona.

Go bidiwa ka rraagwe kgotsa ka nkoko wa he ka he go batla go tsweletsa setso sa rona.

Boranyane ba na le bo mo lapeng la Setswana ba tshwana fela jalo le e le batswadi.

Makgabe a santse a apariwa mo nakong ya ga jaana setso se sa ntse se le teng.

Fa go buiwa ka pulo molomo ga go ntshiwa magadi go buiwa ka madi a tshwanetseng go tswa pele ba ka buisana.

Fa batho ba sena ditiro ba tsamaya kwa ntle go dira bogodu, masepala o tshwanetse go ka dira ditiro gore batho ba tle ba kgone go dira.

Ka gonne ga se dijo tse di siametseng mebele ya rona, mme ga ra tshwanela go ka dija kgapetsakgapetsa.

ka ruta batho le bana ka boitshwaro jo bo siameng le go itlhokomela

Setso same ke a se itse mme e seng thata, mme ke motlotlo go ka nna.

Go ya ka setso monna wa dumelesega go ka nyala basadi ba le bantsi, mme nna nka se nne mo lenyalong le le ntseng jalo.

Go thusa mme wa montšhwa go ikhutsa le go mo thusa go tlhokomela ngwana.

A tshwanetse go ka buisana, mme puisano e patala magadi a tshwanetse go ka boela morago.

Ka gonne bo malome ba tsere karolo e ntsi mo go ka godisa bana.

Go kopana le batho, go buisa dibuka, le go ithuta.

Ga ba kgone go fola mo moweng, bangwe ba bona e ba ama mmele le tlhaloganyo.

Mo losikeng la rona ga gona dipina, kgotsa meropa, kgotsa metshameko e e amanang le go amogela lesea la rona. Mme fa re amogela lesea re le baya ka mo ntlong lesea la rona le tlo tswela kwa ntle morago ga dikgwedi di le tharo.

Leruo mo diphologolong le atolosiwa fela fa diphologolo di kry-a tlhokomelo e e siameng, dija dijo tse di siameng tse di tshwanetseng ebile di kry-a le metsi a a siameng. Diruo tse dingwe di tlhoka fela ga o ka kry-a dinalate di tlhabiwe ka gonne go na le dingwe tse e leng gore o ka fitlhela leruo la gago le jele kgotsa diphologolo di jele. Mme di tshwanetse go ka tlhokomedi fiwa dija dijo tse di ntseng sentle di le modisa gore di tle di kgone go gola.

Nako ya khutsafalo e ka nna e a fetola kgotsa ya nna ya segompieno, ka gonne mo nakong ya gompieno ga re dire dilo ka tsela e e tshwanang bangwe ba dumela gore fa ba le mo khutsafalong ba tshwanetse go ka isiwa kwa mothong wa seSotho. Mme a ba tlhapise a ba neele melemo ya gore e ba fetole e ba thuse le go fola, mme bangwe ba rona ba tlhoka fela go ikela dikerekeng ka ba dumela gore ko dikerekeng tsa bone ke mo ba tlo kry-ang bophelo ba kry-a le pholo.

Fa puisano ya magadi e tsamaile sentle re bona ka ba kopa go bona makoti o e leng gore ba tlile go montshetsa magadi, ebile go na le le megolokwane go duduetsiwa go na lethabo ka mo ntlong re a lemoga gore puisano ya magadi e tsamaile sentle ebile go ra ya gore ba lelapa ba dumelane ka sengwe.